Into ebaluleke kakhulu emshadweni wuthando, ngoba ngaphandle kothando awukho umshado. Yonke into iqala othandweni, ukuze kufike emshadweni kuqala othandweni. Uma ningabantu nje abasuke beze ngenhloso efanayo, kumele nibe nothando, uthando lubalulekile emshadweni ngoba imali ingakhona ney'nkolelo zenu zifane kepha uthando malungekho, lowo mshado lowo awubusisekile futhi ungagcina uphela, ungabikhona, ngenxa yokuthi uthando alukho. Uthando olubalulekile ngoba uthando lusibekela konke. Uthando ilona lona olubalulekile olumisa nomuzi, ngoba kwamuzi ngeke uze ume uthando malungekho ebantwini abasemshadweni. Ngakho yikho ngithi wuthando olubalulekile, imali ney'nkolo ey'fanayo kungakhona kodwa uthando malungekho, okuyilona umanqoba, lowo mshado loyo ungagcina uphela ungabibikho, ngenxa yokuthi isisekelo somshado uthando, alukho.

Yebo kuningi kakhulu ukudla kwesiZulu okuya ngokuya kungabe kusavama ey'khathini zamanje. Okwakudliwa kudala ey'khathini zokhokho bethu ababekudla njengamanje, okuya ngokuya akusekho. Yebo kukhona impela kuningi kakhulu, ikakhulukazi ukudla lokhu okutshalwayo okuvela phansi emhlabathini. Okunye hhayi, kuya ngokuya akusavamile ukuthi kubekhona kutholakala emakhaya ufice kudliwa lolu hlobo lokudla. Kukhona impela lokho kudla kwesiZulu okungasavamile okwakukhona ngaleziya khathi, kuthandwa kuhanjwa phambili, kuphilisa, kunempilo, bekudla abantu bakudala. Hhayi manje impela sikuthola ukudla akusekho, akusavamile, kuya ngokuya kuyashabalala, sekungena ukudla kwesimanje, lokhu kwakudala ngalesiya sikhathi sesiZulu cha akusekho khona impela akusavamile, asisakuboni.

Ukuvela kwezinto zasendlini esikweni lethu kubenomthelela impela okhona ekuthuthukisweni kwazo. Ngoba izinto ey'sendlini ngikhuluma ngani nje mhlampe ake ngikhulume ngokuthi endlini bekufika uthole icansi, wendlalelwe icansi mawuvakashile, uhlale phansi ecansini. Kwahamba, kwahamba, kwashintsha lokho asekho amacansi manje, akusahlalwa emacansini isikhathi esiningi, sekuhlalwa kuphi ey'tulweni ey'khandIwe, ey'baziwe noma ngokhuni nakosofa. Amacansi awasasetshenziswa kakhulu esikhathi samanje kuthi noma ufika nje emzini yabantu bakukhiphele icansi bethi hlala la ecansini hhawu nali icansi. Alisekho manje icansi, sekukhona osofa, iy'tulo ey'khandwe ngendlela yesimanje, akusafani nakuqala yonke into manje ishintshile.

Ubuchwepheshe buyishintshile indlela amaZulu asemadolobheni ahlale exhumene ney'mpande zawo, ngoba emadorobheni manje awusatholi isakhiwo sezindlu zesiZulu. Laba abahlala emadolobheni sebeshintshile manje abasakhi ngendlela yokuthi sebakha izindlu zesiZulu emadolobheni. Konke lokho sekushintshile ey'ndaweni ey'semakhaya nakhona futhi abanye ayisekho kahle izindlu zesizulu sebakha isimanje manje. Lokhu-ke sekukhombisa ushintsho lokuthi indlela amaZulu asemadrobheni indlela axhumene ngayo ney'mpande zawo, nalemindeni futhi esey'ndaweni zasemakhaya, kuhlukile manje selukhona ushintsho olukhona kulawo masiko abawenzayo, sekukhona ushintsho olukhona.

Inselelo zokuhlala nomuntu ongashadile naye ukuthi makwenzeka edlula emhlabeni, umndeni uyafika uzokukhipha, usho ukuthi mhlampe asikwazi wena naningashadile naye. Lapho uzophuma wena lapho kade nihlala khona mhlampe noma ngabe bekuthiwa khona obukwenza nawe ufaka isandla, uyofika umndeni uthi cha, lokhu okwengane yethu wena asikwazi, kushuthi konke esizokuthola la njengamanje okwengane yethu sihamba nakho siyakuthatha. Wena hamba uphindele la oqhamuka khona ngoba wena asikwazi. Ngakho nje kuyinselela ukuhlala nomuntu ongashadile naye, ngoba akukho okubhaliwe, okuwubufakazi bokuthi nihlanganisiwe akukho lutho nje okunihlanganisayo. Noma kuthiwa useyashona, uyofika umndeni wakhe uzomthatha, uthathe nempahla yonke nakho konke okwakhe. Noma kuthiwa nawe ubukhona ukufaka isandla kulokho kodwa koba yize leze ngoba umndeni uyothi asikwazi, asikaze sanihlanganisa, sizothatha okomntana wethu.

Izinto okumele yinqume inani, ukuthi umuntu wesifazane ngapha usaseyintombi yini njengoba ezolotsholwa, futhi akanazo yini iy'ngane. Ilokho okumele kubhekwe uma uzolotsholwa, ukuthi umuntu wesifazane ozolotsholwa usayintombi yini? Of which uma eyintombi lokho kuzomenza ukuthi inani azolotsholwa ngalo likhuphuke lithi xaxa, kukhishwe lezo nkomo ey'lingene ukuthi usaseyintombi. Uma esengaseyona intombi, futhi mhlampe enaney'ngane inani liyehla futhi lapho ngoba usenomntwana akuseyona intombi egcwele usephukile, neyinkomo futhi zizophuka. Ilokho okumele kubhekwe uma kulotsholwa ukuthi ngabe lo muntu olotsholwayo usaseyintombi noma akaseyona intombi. Inani lakhe-ke libhekwe ngalezo zinto lezo.